Ga o tlhoka karata ya gore o kgone go ka tsaya sekoloto o tshwanetse o tle ka lekwalo boipuso go supa gore ke wena mang, o tswa ko kae le gore ke bokae bo e leng gore o bo kry-a go tswa ko tirong ya gago kgwedi le kgwedi.

Diphoso tse o tshwanetseng gore o di fatlhose tse di tlwaelegileng tse o tshwanetseng go di tila, ke gore o seka wa bua tse dintsi ka dikoloto tse o na leng tsone go na le sekolong go sekoloto se o batlang go se dira le bona ka go dira gore ba seka ba leka go tlhomamisa gore o na le histori e ntseng jang.

Go botlhokwa go ka buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto pele ga o dira kopo. Gonne o tshwanetse o tlhaloganye melawana ya bone le seele, maemo a bone le tumelano ya gago e netefatse gore o dumelelana le seo ba se buang.

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go ka thusa batho gore ba itse gore ba dire ditshwetso tse di siameng fa ba batla karata ya sekoloto. Ba itse gore tirisano le melawana e tsamaya jang.

Dilo tse di tsewang tsia ka banka fa e dumela gore gore go dirisiwe mokgwa wa go bula sekoloto, mme gantsi go balwa morokotso wa gago ga o bula sekoloto le gore o tla kgona go patela sekoloto sa gago jang.

Dilo tse di molemo ke gore o kgona go kry-a thuso ka pele. Botsadi borai ke gore merokotso ya gago e tla e sa tshwane le ya ga o patela sekoloto.

Dituelo tse dingwe tse di tlwaelegileng tsa banka tse di amanang le go dirisa madi a a fetang a o a adimileng mo akhaontong, ka gonne ke tumelano ya gago le melawana ya bone ya tumelano ya gore o tlile go patela sekoloto sa gago jang.

Dituelo tse di duelwang ke dibanka ka ntlha ya go dirisa madi a mantsi di ama madi a motho a dirisang. Mme ke ditsela tse di farologaneng tse di ka thusang go fokotsa ditshenyegelo tseno ka go tlhaloganya pele, pele o dira kopo ya sekoloto le go itse gore melawana e eme jang.

Dilo tse di ka dirisiwang mo boemong jwa go dirisa mokgwa wa go adima madi mo bankeng, mme e thusa ka gore o ka seke wa duedisiwa madi a mantsi.

Gore ditirelo ya banka ya go ntsha madi a go tsaya loeto e dirwa ka gore o tshwanetse go lebana le ditlhokwa le go ananya madi a dinaga di sele. Dituelo tsa go ananya madi le melemo pele fela e dira gore e nne e siametse ba ba ratang go tsaya loeto go ya ko dinageng di sele.

Forex-e ke platform-o e e dirisiwang go tsenya tšhelete ya gago, o invest-e gonne o ka kgona go kry-a merokotso ya yona go ya ka sebaka se o beileng madi ka yona.

Dilo tse ke di utlwileng ka forex morago ga go utlwe dikgang tseo, nka lemosa batho gore ba seka ba wela mo go sone gonne go na le nnete ebile go na le ma se nnete a gore e ka tswa e le maleba or-e e ka tswa e bolokegile.

Forex ke gore o ka latlhegelwa ke madi mme morago ga go dirisa forex.

Go na le dilo tse di sekasekiwa ke dibanka fa di amogela kopo ya karata ya sekoloto, gonne ba tlamehile ba lebelele gore ga go na sepe se o se kolotang ebile buka itshupo ya gago e maleba.

Sekoloto le hisetori ya go adima madi di ama tsela e o dirang kopo ya karata ya sekoloto ka yone. Gonne di ntsha hisetori ya gago ya gore ga e le gore go na le se se kolotang, kapa go nna le kopo o kileng wa e dira wa seka wa e patela.

Ke ne ke ka mo thusa ka gore a lemoge gore a itse gore forex-e e bereka jang, ebile e ka mo tswela mosola kgotsa e na le dikotsi tsa mofuta amang.

Nka ikutlwa ke le motlotlo thata ga nka gapa madi mo forex. Mme nka dira dilo tse ke bonang di le botlhokwa, tse ke di tlhokang bophelong baka.

Go botlhokwa thata go itse ka ditlhwatlhwa tsa madi fa o le moloetong gonne o ka dirisa didiriswa tse di maleba go ya ka madi a o a tshwereng.